Ndza wu landzelela ntlangu wa khirikete naswona lexi ni xi rhandzaka hi wona hileswaku ri wu na swiyenge swo hambanahambana. Ku na xiyenge lexi vitaniwaka ODI ku va na xiyenge lexi vitaniwaka Ttwenty ku va na xiyenge lexi vitaniwaka ntlangu wa test. Ntlangu wa test wu tlangiwa masiku yo ringana mune kumbe manharhu naswona lava va ku va xavile mathikiti yo nghena va kota ku nyanyuleka ku ringana masiku ya mune kumbe ku tlula. Naswona, mitlangu ya misava ya ntlangu lowuwani yi va yi ri kona ehansi ka ODI na le hansi ka Ttwenty. Leswi endla leswaku ri varhandza ni vaseketeri va ntlangu va tshama va ri ku seketeleni eka swipano leswi va swi rhandzaka.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku loko a nga endli vutiolori u ta hlaseriwa hi mavabyi yo tala, naswona ntikelo wa miri wa yena wu tava wu karhi wu ya ehehla leswi nga ta khumba marhambu ya miri wa yena hi ndlela yo ka yi nga ri kahle, a ndzi ta tlhela ndzi n'wi nyika xikombiso hi vanhu vambirhi lava nga na malembe ya makumemune, wun'wana wa vanhu lava a nga endli vutiolori wun'wana wa vanhu lava u endla vutiolori. A ndzi ta n'wi kombisa leswaku ku na ku hambana exikarhini ka vanhu lava, wun'wana wa tikomba leswaku u na rihanyo lerinene naswona a nga tshami a karhi a tsutsumela eka vaongori kumbe madokodela tanihileswi vutiolori byi nga endla leswaku rihanyo ra yena ri tshama ri ri kahle kasi lowun'wana u tshama a hlaseliwile hi mavabyi naswona ntikelo wa miri wa yena wu le henhla swinene.

Maendlelo ya muxaka lowuwani a ma kahle tanihileswi ku tshama nkarhi wo leha munhu a honolokerile tikhompyutara swi nga va ka na switandzhaku eka matihlo ma yena. Xin'wana i ku va ku tshama munhu a honokerile tikhompyutara swi endla leswaku munhu a nga fambafamba a ntlhantlha miri wa yena naswona swi onha vuxaka bya yena na van'wana vanhu tanihileswi van'wana vanhu va nga swi kotiki ku aka vuxaka hi ku tirhisa swihangalasamahungu leswi na swona swi kumekaka eka tikhompyutara. Xin'wana hileswaku ri tikhompyutara letiwani ti na minongonoko leyi nga ri ku kahle eka vana naswona vatswari van'wana a va swi landzeleri kumbe a va languti leswaku vana va vona va languta minongonoko ya njhani eka tikhompyutara.

Ku tlanga mitlangu swi endla leswaku munhu a olola miri wa yena, mitlangu yo fana na bolo, rugby, khirikete yi endla leswaku vanhu va tsutsuma na na leswaku va va ntlhantlha miri ya vona, leswi endla leswaku ntikelo wa miri wa vona wu tshama wu ri lowu faneleke nakona loko miri wa munhu wu tsakile swi endla leswaku na miehleketo ya yena yi tsaka yi va eka rihanyo lerinene. Na loko munhu a ri na swiphiqo swa hangalaka loko a ri ku tlangeni ka mitlangu, leswiwani swi pfuneta leswaku munhu a tshama a ri kahle a nga vi ehansi ka ntshikelelo wa nchumu naswona mitlangu a hi ku hungasa ntsena, mitlangu yo fana na chess yi tirhisa miehleketo swi endla leswaku munhu a lota miehleketo ya yena.

Ntlangu wa manguva lawa lowu ndzi wu rhandzaka ngopfu i ntlangu wa chess. Ntlangu lowuwani wu lava leswaku munhu a tirhisa miehleketo ya yena ku kota ku hlula loyi a tlangaka na yena. Ntlangu lowu wu tlangiwa munhu a yo tshama hansi, u va a nyikiwile metse metse lowuwani wa va wu ri na switirhisiwa leswi munhu a nga swi tirhisaka ku hlula mutlangikulorhi. Switirhisiwa leswiwani swi fana na xihancana, hosi, hosikazi na hambi ku ri xigondlo. Loko munhu o kota ku hlula kumbe ku teka switirhisiwa swa loyi a tlangaka na yena hinkwaswo yena a ha saleriwile hi swin'wana swi komba leswaku ri u hlurile. Na loko o kota ku teka hosi kumbe ku hlula hosi ya lowun'wana swi komba ku ri u hlurile ntlangu.

Van'wana va kota ku ti tsakisa hi ku endla vutiolori, vutiolori munhu a nga swi kota ku byi endla a ri emadorobeni kumbe emakaya na hambi ku ri ku chovha xikanyakanya. Van'wana va kota ku ti tsakisa hi ku tlanga khadi van'wana va tlanga mitlangu ya swikotela leyi tivekaka tanihi pakapaka, van'wana va tlanga mitlangu yo tlula ulu, van'wana kasi va ti tsakisa hi ku va na xirhapa xa vona. Leswi swi nga koteka emadorobeni na le matikoxikaya.

Mfumo wu nga endla vuvekisi leswaku wu ta kota ku lulamisa tindhawu leti ti fana na tin'wana tindhawu ta swikolo leswi swo ka swi nga ri e swa mfumo. Mfumo wu nga kota ku xava na switirhisiwa leswi nga ta tirhisiwa hi vana va xikolo loko va karhi va endla swa mitlangu. Mfumo wu nga tlhela wu thola vanhu lava nga na ntoto kumbe vutivi eka swa mitlangu leswaku va sirhelela kumbe va va na vutihlamuleri bya ndhawu yeleyo.

Dyondzo eka ntsheketo lowuwani hileswaku ri loko munhu a tekile xiboho xo fikelela swilo a tiyisisi leswaku wa swi fikelela naswona a nga teki xiboho xa ku endla swin'wana a nge se fikelela leswi a swi boheke masungulweni. Hala hi hala tlhelo a papalati ku endla swilo leswi nga ta endla ku ri a nga fikeleli leswi a swi kunguhateke emasungulweni.

Xipano lexi ndzi xi rhandzaka ngopfu i xipano xa Orlando Pirates, i xipano lexi nga tumbuluxiwa hi wa ka Ntimeni eSoweto hi nineteen eighty-two. I xipano lexi nga hlula swidlodlo swo tala ku katsa DSTV premiership, ku katsa Netbank na MTN eight, xipano lexi xi tlanga kumbe xi phikizana eka mphikizano wa Betway premiership eka nkarhi wa sweswi.

Hi nkarhi wa mphikizano wa khapu ya misava ya bolo ya milenge Afrika-Dzonga a yi pfumala na vuphelo bya marha, vaendzi kusuka ematikweni mambe a va tile hi xitalo xa vona, van'wana a va tele ku seketela swipano swa matiko ya vona, kasi van'wana a va terile ku tinyanyula. Tihodhela ta Afrika-Dzonga a ti tele hi vaendzi, na hambi ku ri tindhawu ta vunyanyuri a ti tshama ti tele hi vaendzi lava a va tile hikokwalaho ka mphikizano wa bolo ya milenge wa khapu ya misava.

Ndzi titwe ndzi va na ku nyanyuleka hi hala tlhelo ndzi ti ba xifuva hi migingiriko leyi nga ni endla leswaku ri ndzi wina xidlodlo. Swi ndzi khutaze ku ya mahlweni ni tirha hi matimba hi hala tlhelo ndzi tlhela ndzi tirha hi vutlhari.

Vanhu va tiolola hi ntambu va va karhi va jump-a ntambu. Van'wana va tiolola hi leswi vitaniwaka ti-dumbbells. Van'wani va tiolola hi leswi vitaniwaka treadmill laha va kotaka ku tsutsuma kona.

Mitlangu yi pfuna hi ku hlanganisa vanhu na ku tikuma va ri ndhawu yin'we mikarhi yo tala leswi swi ta endla leswaku ri va tolovele fana emahetelelweni va va va ri vanghana.

Mitlangu yi endla leswaku vanhu va va na xilo xo tinyanyula hi xona. Leswi swi endla ku ri van'wani va vona vumundzuku bya vona eka timhaka ta mitlangu. Leswiwani swi sivela leswaku ri vanhu va titshuneta eka timhaka to yiva kumbe va tinghenisa ka swidzidziharisi na switswotswi leswi nga ta va hlohlotela ku ya va ya yiva.

Ina swa pfuna tanihileswi vanhu va kotaka ku tikuma va ri ndhawu yin'we va karhi va nyanyuriwa hi xilo xin'we. Leswi swi ta endla leswaku ri va a swi vona ku ri ku na swin'wana leswi va swi rhandzaka swa ku fana naswona ntsako wo tlula ku avana loku va va ka va ri na kona.

Vana hinkwavo va pfumeleriwa tanihileswi swi pfunaka leswaku ri un'wana na un'wana a kuma laha nyiko ya yena yi nga kona hi hala tlhelo swi pfuna eka tlhelo ra va ra vutiolori.

Loko vurhangeri byi khoma vatlangi kahle swi endla leswaku vatlangi va tinyiketela eka xipano xexo va nga ri na miehleketo ya leswaku ri va fanele va suka eka xipano xexo hi ku hatlisa. Hi hala tlhelo swi endla leswaku vatlangi va tsakela ku tsakisa varhangeri va vona tanihi ndlela yo va khensa ku va va va khomi kahle va tlhela va va hakela kahle.

Va nga tivisa mitlangu ya thenisi eka swikolo hinkwaswo swa laha Afrika-Dzonga ku sukusela eka swikolo swa tidyondzo ta le hansi ku ya eka swa tidyondzo ta le henhla. Leswi swi ta endla leswaku ri vantshwa vo tala va kula va karhi va kota ku tlanga thenisi van'wana loko va vona leswaku ri va na mundzuku eka thenisi va nga yisa emahlweni mitlangu ya vona. Van'wana a va yi twisisi thenisi kambe loko yo tivisiwa ku sukusela ka dyondzo ya le hansi ku ya fika ka ta le henhla va ta yi twisisa va yi rhandza va kota no tinghenelerisa eka yona.

Vurhangeri i ku yimela khampani yo karhi kumbe xipano xo karhi. I ku xi yimela hi ndlela ya ku tiyisisa leswaku ri vatlangi va wena va yimeriwa kumbe va na gerhe yo karhi. Va na mabazi yo kota ku va fikisa laha va yaka kona, va hakeriwa, va hlayiseka, va na madokodela. Vurhangeri byi fana na lebyi nga kona eka Mamelodi Sundowns leyi ka nkarhi wa sweswi yi rhangeriwaka hi Tlhopie Motsepe. Vatlangi va Sundowns loko nguva yi pfala va ya ematikwenimambe va ya va ya tiolola kona va dyondza na tindlela tin'wani ta ku tlanga bolo kumbe va kuma swiletelo kusuka eka vanhu vo hambana leswi endlaka ku va va na vutivi byo tala hi ku angarhela.

Mfumo wu nga antswisa tindhawu ta mitlangu hi ku humesa mali yi lulamisa swilo hinkwaswo swa ku swi tshamiseka. Ku lulamisa ndzi vula ku thola vanhu lava nga ta languta kumbe ku hlayisa tindhawu letiwani.

Mitlangu yi fana na ndlela yin'wana ya ku endla vutiolori vanhu va va karhi va tsutsuma va va ya henhla na le hansi leswi swi endla leswaku ri marhambu ya vona ya tshama ya tiyerile.

Ntlangu wun'wana na wun'wana wu va wu ri na nkarhi wu nga pimiwa leswaku wu sungula hi nkarhi lowu wu ya hela hi nkarhi wihi. Leswi swi endla leswaku ri vatlangi va tlanga va karhi va swi tiva leswaku ri va saleriwe hi nkarhi wa njhani ku kota ku ku hlula kumbe ku lahlekeriwa hi ntlangu. Leswi swi pfuna vantshwa ku kota ku twisisa leswaku ri a va fanelanga va va tshama a hansi va ku na ha ri na nkarhi wo leha va fanele va endla xilo hi nkarhi walowo. Hi hala tlhelo ku tirha hi matimba swi endla leswaku ri va hlula ntlangu. Mitlangu yi va dyondzisa leswaku loko va tirha hi matimba va nga hlula nakona va nga kota ku fikelela xin'wana na xin'wana lexi va xi tsakelaka.

Vanhu va nga tikuma va tekeriwile mali tanihileswi mitlangu yin'wana yi lavaka leswaku u nghenisa vuxokoxoko bya wena bya le xihundleni, van'wana va nga tikuma va hlanganile na swigevenga tanihileswi va nga ta endla leswaku va nga ta ti tumbeta tanihi vanghana kasi va na makungu yo biha.

Va nga kuma nseketelo lowu kusuka eka mfumo mfumo lembe na lembe wu vekisa ntsengo wo karhi ku seketela swa mitlangu eka timbewu hinkwato ta Afrika-Dzonga, vantshwa lexi va nga xi endlaka ku tihlanganisa na mfumo wa ndhawu ya ka vona.

Hlaya matsalwa ya ririmi ra mina ku nga Xitsonga leswaku ndzi va na vutivi byo antswa hi ririmi ra mina na hambi ku ri mintsheketo leyi a yi tlangiwa kumbe vanhu a va hungasa hi yona hi nkarhi lowo mina a ndzi nga se velekiwa.

Endla ndzi titwa kahle tanihileswi ndzi nga ta amukela kumbe ndzi nga ta tsakela ku va ndzi vile na nkarhinyana wo tinyanyula kumbe ku ti tsakisa ehandle ka vutihlamuleri lebyi ndzi va ka ndzi ri na byona, leswi swi ta ndzi endla leswaku miehleketo ya mina yi va yi phyuphyile.

Xihoxo xi ta na dyondzo ku na swihoxo swo tala leswi ni nga swi endla loko na ha sungula tidyondzo ta mina naswona endzhaka ku endla swihoxo leswiwani ndzi ve na dyondzo leyi nga ni pfuna leswaku ndzi nga ha swi endli swihoxo leswi naswona ndzi kotile ku pasa hi xiyimo xa le henhla.

Byi hoxa xandla hi ndlela leyinene tanihileswi vanhu vo hambanahambana va tinghenelerisa eka kumbe va ta ka na swilo swa ku hambanahambana leswi nga ta pfuna ku ndlandlamuxa ikhonomi ni vuxaka exikarhini ka matiko.

Ndzi tala ku swi tsala hansi ndzi tsala na leswaku swi ndzi tsakisile hikokwalaho ka yini leswi swi endla leswaku ndzi nga swi rivali, naswona siku ndzi tsakelaka ku tinyanyula ndzi tlhelela lahaya ndzi nga tsala kona ndzi ya languta.

Loko ndzi tshunxekile tanihileswi loko munhu a ri ku ti hungateni a nga lavi ku pimeriwa nkarhi naswona u lava ku ti hungata a tshunxekile a karhi a tiva leswaku ri loko a heta ku ti hungata u ta ya a ya wisa hayi leswaku ri u ta ya a ya tlhelela entirhweni.

Ntlangu wa bolo ya thenisi swi endla leswaku miri wa mina wu tshwutshwa naswona swi endla leswaku ri ndzi chucheka ngati yi kota ku khuluka miri hinkwawo, ku tlula ni ya henhla ne le hansi swi endla leswaku masocha ya miri ya mina ma tiyela naswona ndzi nga taleliwi hi ku vilela.

Ku va ndzi ya ndzi ya tinghenelerisa eka ntlangu wa Cricket laha ndzi tshamaka kona hi le kusuhani na laha va nyikaka tidyondzo ta ntlangu lowuwani naswona va ti nyika mahala ndzi nga tsakela leswaku ndzi ya ndzi ya dyondza.

Pfumelelana na mhaka leyi naswona swilo leswi nga endliwaka ku koka rinoko kumbe ku phasa rinoko ra vantshwa i ku tiyisisa leswaku mitlangu leyi ya haxiwa eka mavonakule na hambi ku ri eka swiyanimoya, naswona muhaxi loyi a haxaka minongonoko leyi eka swiyanimoya u haxa a tlharamukile a endla leswaku ri vanhu va tiphina.

A hi ti humesile ku ya eka ndhawu yin'wana ya vunyanyuri tanihi vana va xikolo naswona a swi katsa na na mitlangu nyana hi fikile lahayani hi endla vuchomi na vunghana na vanhu van'wani leswi hina namuntlha ha ha ri vanghana nakona ha vulavula eka tinqingho ta hina ta le nyongeni.

Ndzi swi tsakelaka i vutiolori byi ndzi hungasela ntshikelelo wa miehleketo byi endla leswaku ri ndzi va eka rihanyo lerinene leswi swi nga ta ni engetelela masiku ya ku hanya naswona ndzi papalata na vuvabyi bya khombo.

Yi tisa ntwanano na ntsako etikweni leswi swi endla leswaku ri vanhu va twanana va tlhela va kota ku tsaka swin'we va tlhela va kota no hanyisana, leyi swi hi swona leswi endlaka leswaku mitlangu yi tisa vumunhu etikweni.

Tsarisa eka vuphati bya swiphato swa Xitsonga, ndzi tshamile ndzi ti nghenelerisa eka vuphati laha ndzi nga vona nyiko ya mina ya ku vulavula ririmi ra Xitsonga na ku ti tsakisa hi rona emahlweni ka tin'wani na tinxaka leswi ndzi nga tlhela ndzi swi tsakela ku swi endla nakambe.

Ndzi lavisisa leswaku ndzi nga swi endlisa ku yini ku antswisa ntirho lowu ndzi wu tsakelaka tanihileswi a ndzi vona leswaku ri ku na leswi kayivelaka, nsusumeto wu tshama wu ri kona ku antswisa mintirho leyi ndzi yi tsakelaka naswona ndzi tlhela ndzi tshemba leswaku a wu le ka mina ntsena nsusumeto lowu.

Leswiwani swi endla leswaku ri u nga tshami u ri karhi u tirha xilo xin'we minkarhi hinkwayo tanihileswi u nga ta hatlisa u borheka kumbe u titwa u ri na ntshikelelo minkarhi yin'wani ku nga leswi swi ni nkoka ku avanyisa nkarhi wa wena exikarhi ka vutihlamuleri ni leswi u swi tsakelaka.

Olori swi vula ndlela leyi munhu a nga ti tlharamulaka miri hi hi yona ku nga va ku ri ku tsutsuma ku tlakula swilo leswa ntikelo kumbe ku ya le vutiolori byi endliwaka kona egym.

Wu dyondzisa milawu ya leswaku ri a nga tshuki a tirhisile mavito ya yena ya mampela eka inthanete na hambi ku ri nomboro leyi nga le ka xibukwana xa nghoho xa nghohe, hi hala tlhelo ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ri a nga nyiki adirese ya yehe eka vanhu lava a nga va tiviku.